Zinengi kwamambala iinthelo ezitjalwako endaweni yangekhaya begodu kwenziwa lokho kukuthi abantu banendawo abaphiwe yona lapho batjala khona batjala iinthelo ezifana njengamaperegisi, amanamune, umango kanye namakotapeni. Zinengi kwamambala iinthelo ezitjalwako endaweni yangekhaya.

Iinthelo ziyasiza khulu emphakathini ngombana nazikhona amalunga womphakathi akabulawa yindlala begodu isidingo sokusebenzisa imali ukuze kuthengwe imirorho nazo zoke iithelo engizibalileko asibikhona ngombana ngezandla zethu siyakghona ukuzenzela begodu besidle singabulawa yindlala.

Iinthelo iinthelo kuzinto zoke ezitjalwako bezivunwe.

Amakotapeni, inamune, iperegisi, mrorho matamati.

Mina ngithanda ihabhula.

Iinthelo ziqinisa amasotja womzimba begodu zenza umuntu abukeke amuhle ngaso soke isikhathi ngitjho lokha sekamdala ngokweminyaka. Zenza umuntu angaguli njalonjalo ngombana amasotja womzimba asuke aqinile akwazi ukulwa lokha nakahlangabezana nokugula okuthize.

Kuqakathekile ngombana iinthelo ziyasivikela ukuze singabambwa malwele ahlukahlukeneko begodu ziyasiqinisa.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika amakotapeni, ama-apula, i-strawberry kanye namadribe.

Iinthelo ezimila ehlobo sinamaperegisi, sinamapremu, sinomango sinamakhabe, begodu sibe namabhanana.

Enarheni yeSewula Afrika sineenthelo ezifaka hlangana umarula, inamune lemfenyana, i-apula letjewu begodu sibe ne-plum elibizwa ukuthi plum.

Iye, kulungile kobana abantwana badle iinthelo qobe lilanga ngombana iinthelo zilungele imizimba yethu soke kusukela ebuncaneni ukuya ebudaleni woke umuntu ulungelwe kukudla iinthelo begodu kibo bazidla khulu iinthelo ngombana zingabasiza ekutheni bakghone ukubamba izinto eengqondweni zabo ngombana iinthelo ziyasiza ekuphaphamiseni iigqondo.

Iye, kubalulekile bona abadala badle iinthelo qobe lilanga ngombana-ke kibo zisebenza ukuba ukwenza amasotja womzimba wabo ukuthi akwazi ukUberega. Enye ukobana babe namandla nokugula lokho kubakhona mihla namalanga kungabi mamandla nakufika emizimbeni yabo ngakho-ke ngiyavumelana nokuthi abantu abadala badle iinthelo qobe nelanga.

Ibhanana sithelo esinombala olithanga elisirhelebha khulu lokhana umuntu nakanekhambo elide ukghona ukudla ibhanana ukuze angatshwenywa mthondo endleleni begodu lilungele umzimba wethu ngombana nalo linawo amavithamini namaminerali.

Ibhanana linombala osarulana.

Ebhananeni sithola uvithamini C kanye novithamini B six.

Uvithamini C otholakala ebhananeni usiza umzimba woke ingakho umakhiwo womzimba i-system yoke mawudla ibhanana iyarhelebheka begodu ihlala iberega ngaso soke isikhathi.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa yi-apula ungalidla ligakaphekwa, mango ungawudla ungakaphekwa, amapremu ungawadla angakaphekwa, amagwava, amanamune kanye namaperegisi.

Mazambana, ibhedrudi, bhatata, yigaligi, yibhrokholi nekholiflawa.

Sinekhabe, sinemakotapeni sinamagwava, sineperegisi, sine-apula.

Sinama-apula abovu, sinamatjheri, sinamastrubheri, sinamarasibheri kanye namarharinadi.

Kunamabhanana, ama-apula asarulani, umango namalemoni nama-aprikosi.

Ihabhula liqakatheke khulu emzimbeni yethu ngombana liyasivikela livikela ingaphakathi lethu i-system yethu ngaphakathi begodu liyavikelana livikela namathuba wokuthi umuntu abene-cancer

ivithamini C itholakala

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle ngombana masitjala begodu sivuna siyakghona ukuthengisa sithengisele amanye amazwe iinthelo lezi abanganazo nakwenzeka njalo kutjho ukuthi imali iyangena ngakithi iranda liyakhuphuka.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle kubalwa hlangana ibhanana, iphenabhula, igwava kanye nama-orange.

Iye zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga nokulapha faka hlangana inamune liyaberegiswa ukwenza ekwenzeni iinhlahla zomkhuhlani zabentwana namkha imitjhoga yokwenza umntwana ukuthi akwazi ukudla.

Awa, ukudla iinthelo ngamalanga angeze kwamgulisa umuntu ngombana ukudla iinthelo kusivikela ekuguleni, kusivikela singangenwa malwele amanengi emzimbeni nalokhana nakangenako imizimba yethu namasotja wethu womzimba ayakghona ukuthi alwisane namalwele lawo ngendaba yokuthi sidla iinthelo

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya lokhana nakanendawo lapha angakghona ukutjala khona anamanzi wokuthi akghone ukuthelelela iintjalo zakhe.

Ikiwi sithelo esimnandi khulu esingathi sihlaza langaphandle begodu ingaphandle lakhona nawulibambako ngathi libuhlabani ngaphakathi nawulivula lihlaza linamanzi begodu limnandi

Ikhokhonadi li-brown ngaphandle ingaphandle lakhona liqinile nawulibethako ngaphakathi nalivulekako limhlophe liphuma amanzi begodu limnandi khulu nephunga lakhona

Ikhokhonadi inevithamini D, uvithamini D urhelebha umzimba ekutheni uthole amafulufulu namkha umdlandla ekudleni okudlako ukudla okudlako ngikho namadla namkha energy ngelimi lesiyeni.

Umengu sithelo esihlukileko esibumbeko ngaphandle kodwana ingaphandle lakhona liyatjhelela kwesinye isikhathi liba yellow, kesinye isikhathi liba sarulana kuvangene umbala we-orentji begodu nawulivula ngaphakathi ungalidla ngomlomo namkha ngomukhwa limnandi khulu.

Umango unovitamini A osilungele khulu uvithamini A for amehlo, mawudla umengu ukwazi ukubona ngamehlwakho begodu ukwazi ukubona izinto nazisesekude.

Ikhabe sithelo kodwana siyakghona ukuthi siphadlheke ngomukhwa nawusivula ngaphakathi siphuma amanzi esikhathini esinengi begodu sine colour sinombala obovu obomvana siphuma neentumbu ezimnyama.

Amaperegisi kanye

Kufanele uthome phasi ulungise isimu yakho. Uthome phasi utjale ngombana ayikho into ongayenza, iinkhukhula zikhambe nayoyoke into oyitjalileko.

Kubangelwa ukuthi usesemlimi osathomako begodu abantu abanengi abazi kobana wena ungumlimi begodu utjalile esimeni yakho. Kufanele wazise abantu kobana utjalile begodu uyathengisa namkha uye kwezinye iintolo ubazise, nasele iintjalo zakho zikulungele ukobana ungazithengisa.

Esithengwa khulu esikhathini esinengi siphila esimhlophe ngombana ngiso esisithola khulu endleleni, abomma basiphekile namkha sithengiswa basitjhisa. Ngiso esisithola khulu ukudlula lesi esibomvu.

ISewula Afrika ayinabantu abanengi abakwazi ukutjala ikoroyi begodu neendawo evuna ikoroyi khulu ngapha ayikho khulu lapho kungatjalwa khona ikoroyi ngendlela le e-Ukraine yenzeka ngakhona. Omunye unobangela kungaba kukuthi akukaze sizame eSewula Afrika ukuzijamela ngombana besesijwayele ukobana sithenga, sithatha ngale e-Ukraine.

Awa, angiyiboni ipuphu yesiphila esibovu esitolo ngombana mina vele ngijwayele le yepuphu yesiphila esimhlophe, ngikhule kudliwa yona khulu.

Ngingamluleka ukobana aberegisane neendawo ezifana njenge-China ne-Japan ngombana ngizo ezithenga isiphila esivuthiweko khulu.

Iye, kuliqiniso ukobana ungathola amakhasimende amanengi eLimpopo, ngombana abantu abanengi bakerega e-ZCC. Kodwana le yokuthi e-Gauteng angekhe wathola amakhasimende amanengi ayikho, ngombana akusiliqiniso ngombana nase-Gauteng bakhona abantu abakerega e-ZCC abanengi nabo bangayithenga. Begodu abanye bayidliswa ukuthi bakerega e-ZCC bayidliswa ukobana inepilo.

Kokuthoma ungenza ukobana nangabe utjalile isomiso sisahlela, kumele ubenamanzi. Ubeke idromu yamanzi amanengi khulu ukobana nanoma kuhlasela isomiso, ukwazi ukuthelelela khulu. Ubenamanzi amanengi wokuthelelela.

Iye, singaletha itjhuguluko emnothweni wekhethwapha, ngombana nasiphuma siyakwamanye amazwe kutjhukuthi nathi sizokuthola imali ngesiphila lesi esisithathako sisakwamanye amazwe, bese umnotho wethu uyavuseleleka.

Kumele ukhambe uyekizo iintololezo. Ufike ukhulumisana nabaphathi bakhona, mawuqeda ukukhulumisana nabo uye uphethe ngitjho nama-sample wokobana babone into okhuluma ngayo. Nangabe bayavumelana nawe ngokomlomo nibhala phasi isivumelwano phakathi kwakho nabantu besitolo, ukobana uzobanikeza iintwezi oziphetheko ngenani elinjani. Bese niya-sign, uyatlikitla wena nabo batlikitle. Nivumelane ukobana zizokuthathwa ngibo nofana wena uzozithatha uzilethe kibo.

Imbewu yamanamune ungayithola eentolo ezithengisa imbewu nezinto zeentjalo, namkha uyekilaba abasele batjala banenhlahla zamanamune ezimnandi bakuphe iindumba zakhona.

Kufanele uye emasimini amakhulu, lapho abantu bazitjalela khona ama-apula abovu, bese ufike lapho uwathenge khona. Ngombana lapho aphuma from eenhlahleni akakabi ukukhamba ayokuthelwa ama-chemical eentweni begodu lapho ayathengeka akufani nalokha uthi uyowathenga kuma-factory akhulisa iintjalo ngama-chemicals.

Khulu, udle isisu sigcwale ntsi. Usela amanzi.

Ama-avocado ngekhaya afumaneka lula khulu begodu mina ekhaya sinazo iinhlahla zawo, nabomakhelane banazo ngakhoke siwathola ngobuduze begodu ngobuhle.

Kumele uwase kudorhodere namkha ubize umuntu onelwazi ngeenkomo azokwa-checker kobana yini umraro wakhona. Uwadlise kuhle, uwaseza amanzi khulu begodu wenze isiqiniseko sokobana akusiziinkomo zabafazi zodwa ngombana iinkomo zabafazi zodwa angekhe zakghona ukuthi zimithisana kufanele kube neenkomo ezimduna nezibusikazi.

Nami ngiyavuma. Ngivumela ukuthi nase ineminyaka emibili ubudala kukobana inyama yakhona ibalula lokha nawuyipheka begodu isathambile. Nase ineminyaka eminye inyamakhona ithatha isikhathi ukuvuthwa begodu ibanokuqinaqina kodwanake inyama yinyama nayiphekweko nayidinga umlilo omnengi ukuthi iphekeke uzayipheka

Iye, kungaba yingozi ebantwini abayidlako ngombana zikhamba zidla izinto zoke begodu ezikudlako utholukuthi azikakulungeli ukuthi zingene ngaphakathi komzimba weenkomo. Ungathola ukuthi zibamba nama-poison okuyitjhefu. Ungathola ukuthi ugijima nemzimbeni, tholukuthi abantu nasebadla inyamakho leya bathoma ukugula.

Ungazipha namakelo weenhlahla ezifana njengeenhlahla zamapentjisi, and uthathe amabhlara akhona lokha nawusula iinhlahla uwehlisela amabhlara phasi wodwana uwafakele iinkomo namkha ngalesosikhathi mawukhatha utjani ngejaridenakho ungathatha utjanobo ubuthelele ubufaka ngebhadeni naqedala uphe iinkomo utjanobo ngaphandle kokuthi yokuthenga ibhala.

Kukobana inyama le eyenziwe ngokwesikhuwa ivaswa khulu lokhana nayiyokuthathwa ngomtjhini ivaswa khulu beyisuswe yoke into, ngiyo into eyenza ukuthi ingafani, bese kuthi le eyenziwa ngesintu ihlatjwa babantu ngemikhwa yabo nabaqeda lapho kwesinye isikhathi ayivaswa ngesikhathi esifanako, ayivaswa ngesikhathi sanje, ivaswa muvanyana ingakho inganambitheki.

Iye, kuyakwenza inyama ukuthi ibe nepilo lokho ngombana iinkomezi azikhahlamezeki ndawo ukuthi kobana zikhatheka lula neengazi zakhona ziphuma masinya.

Awa, ngokowami umbono ayiyingokuthi ihlatjwe ngubani iya ngokuthi ihlatjwe bunjani kwaphela.

Awa, ngokombono wami ayikaqakatheki lokho into ebalulekileko ukuthi iinkomo zefuyo zeendaweni evikelekileko begodu zithole ukudla namanzi ngesikhathi esifanekileko, kodwanake ukwenzela ukuthi uzibone kuhle kukobana ziphile bunjani nalokha ikomo nayigulako kungaba kuhle ukuzihlukanisa.

Abanengi banalo ulwazi kodwana abanye abanalo.

Abahlali bangakwethu bahlezi bazilungiselele iinkhathi ezifana njengalezi ngakho-ke bahlale bagcwalise amanzi eengubheni nasema-emereni, abanengi banamaJojo so isomiso nasifikako asibabambi khulu.

Ngokuthi balungiselela iintjalo zabo ukobana zingatjhiswa lilanga khulu, bazenzele umthunzi ukuthela amanzi.

Iye, bazuza ngokulingana emnothweni welizweli.

Awa, akusiliqiniso lokho ngombana abantu abanengi banayo ifuyo yeenkomo ngakho-ke kubalula khulu ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthenga iinkomo

Ntangi ukobana iphume yoke ingazokwenza inyama ingabimnandi.

Awa, akukho engikusolako ngobutjwala besintu ngombana babantu

Kwenziwa kobana abantu iinkukhu begodu abakazijwayeli izinto ezifana njengamanciliba namagalikuni.

Lokho kubangelwa ukobana abantu abanengi bayithanda inyama yekukhu ngakho yekukhu banengi khulu begodu

Iye, bangazikhuthalela khulu ngombana izinto abantu eSewula Afrika liphezulu khulu okutjho khona ukobana ababerega emberegweni lo ngakho bona bangathola ithuba

Makhulu ngombana bakhulele endaweni lapho kunefuyo khulu begodu ukuthi nawunefuyo ukghona abantu abaneminyanya bakwazi ikomo namkha imbuzi, abakudingako ngaleso sikhathi.

Ngombana abasibanengi abantu ababerega begodu akunabantu abanengi ukuthi

Iye, banalo ilungelo kodwana kufanele bakubhale lokho esivumelwaneni sabo lokha nabathengisa iplasi lelo komunye umuntu. Bacabangele ukobana ukuya emathuneni ngakho-ke kumele iinthelo bafake esivumelwaneni lesi ebazositlikitla ngombana ende abanzima beSewula Afrika kumele sikhambe emathuneni

Imvu iqakathekile njengezinye zoke iinlwana ezikhona. Imvu ungayithengisa lokha abantu nabenze umnyanya badinga imvu, ungathengisa begodu ungakghona ukobana uzinakekele uzikhathe uboya ngombana esikhathini esinengi buyaberegiswa lokha nakwenziwa iwula bese uyabuthengisa

Iye, amabele sitjalo esibaluleke khulu ngombana ngawo siyawenza ipuphu ukuthi yipuphu yamabele idliwa babantu abanengi khulu eSewula Afrika begodu siyakghona ukuyiberegisa izinto ezinziwa ngamabele kodwana into ebaluleke khulu ipuphu yamabele okungiyo edingekako, abanye abantu abakghoni nokuyidla ngombana

Ngombana imalabo ibalwe nge-iri bese babhadalwa qobe ngenyanga njengabo eSewula Afrika.

Abomma banikelwa ngokwaneleko amathuba kwezokulima. Ukudinywa badinywa lokha nasele babakhulu ngombana ebudaleni akukamelenga umuntu aberege khulu ngakho-ke abantu

Ziyawukhulisa ngombana iinarha ezinye ziyakghona ukuthi zithenge isiphila ngapha ngakithi begodu isiphila lesi siberegiselwa izinto ezinengi zokwenza ipuphu yesiphila lesa esiberegiswako kwamanye iinarha. Kwezinye iinarha baberegisa ukuthi benze ukudla kwabo ngesiphila yingakho-ke umnotho ubaphezulu ngombana ezinye iinarha ziyathenga isiphila lesi eSewula Afrika.

Ama-avokhado ngekhaya afumaneka lula khulu ngombana sineenhlahla ezinengi khulu emajarideni iinhlahla zama-avokhado. Ekhaya khona kuneenhlahla beziyi-three kwanjesi bezizintathu kwanjesi kwasala ezimbili, ngakho-ke asiwatlhogi ama-avokhado ngekhaya.

Khulu iinlwana ngokobana zisela amanzi ngobuduze begodu asiza khulu iinlwana lezi ezisakghoni ukuhlala ngaphandle kwamanzi, ezinye zihlala emanzini idamu lwenza iinlwanezi ukuthi zihlale ziphila.

Awa, amakghono wokuhlinza inyama esilarheni awafundelwa kodwana yinto umuntu angazifundisa yona nangabe anethando namkha afuna ukobana akwazi ukuhlinza inyama esilarheni.

Kufanele alawule mNyango wezabaSebenzi ngombana yoke into ngapha eSewula Afrika ilawulwa mthetho ophezulu kodwana ngiyazi ukuthi kamanye amaplasi abanikazi iinqumo.

Unobangela wokobana izimvu zetjiwe khulu ukobana izimvu mawebe imvu uyithengisa uyokwenza imali begodu izinto ngesikhuwa bathi zi-high demand, zitlhogeka khulu ngombana umberego wazo zenze inyama kwaphela.

Eendaweni ezinye abekho abantu abalimako yingakho-ke kungaba nesidingo sokobana bathenge isiphila kwamanye amazwe. Ngombana kwezinye iindawo njengase e-USA umuntu onesikhathi sokobana angatjala isiphila yingakho-ke badinga ukobana basithenge.

Iye, anganela ngombana akapheli lula, aphuma ngaphasi lapha kungaziwa khona begodu into esiyaziko kukobana akapheli amanzi lawa abhoriweko ngakho-ke angakghona ukuthelelela amasimu amakhulu

Atjhiye umonakalo omkhulu khulu ngombana atjhiye amotjhile, ukuthi abosomaplasi basale nomberego wokulungisa.

Iye, ngingakufundela ukulima ngombana lapho nginesiqiniseko sokobana angeze ngahlala ekhaya ngilinde ukuthi ngiqatjhiwe namkha imiberego kwezinye iindawo. Nangabe ngingabizwa, ngingakghona ukuzithomela yami into ngaphandle kokuya kokuzuma umberego umuntu okwazi ukuthi aqatjhe abanye abantu.